Phela ukwenza imicimbi ekanjena kwiyingxenye yosiko olubalulekile so ukungayenzi le nto kungayinkinga ekuthenini ekugcineni le ndodakazi ingagcina ingasakuboni ukubaluleka kokuthi nayo kusasa yenzele izingane zayo into ethi ayibe kanje. Ngokuhamba kwesikhathi kungagcina sekulahleka usiko sekugcina sekungenziwa loku okubalulekile okumele kwenziwe. Kanti ukususa umuntu ebuntombazanini umyise emfazini, kubalulekile ngobani na? Naye usezoy'bona ukuthi iy'nqumo ekumele ay'thathe manje sekumele zibe nobuhlakani phakathi. So, ukwenza umcimbi othi awube kanje kubaluleke ngento ethi ayibe kanjalo. Kanti-ke futhi kuye kube yinkinga ngoba abanye basuke seyibona ngathi sebenelungelo lokuthi benze izinto ezingalungile.

Bantabami, kubalulekile ukuthi singalahlekelwa ubuthina. Ngikhulile ngimdala ngimngaka nje ingqondo ihlakaniphile, ukhakhayi uqinile, umzimba unamandla, ngokudla loku engangikudla ngimncane. Ngale yondlela-ke ngithi kini nakhu ukudla okuyikonakona ekumele ngabe niyakudla. Vele ngiyazi phela ukuthi ngoba sekukhona ukudla lokhu okwesimanje manje okuthi akube mnanjana emlonyeni uma kuwukuthi uyakudlula, kodwa mowuthatha ukubheka kahle, angeke uze kukunikeze lento mina eyanginikeza yona makuwukuthi uyafisa ukuthi uqine njengami, uhlakaniphe njengami naku ukudla okumele ukudla.

Noma ngingeke ngithi nginalo ulwazi kahle hle ngaloko okukhulunywa ngakho njengamanje. Kepha ngiyazi ukuthi uma amantombazane efundiswa amakhono ngokuyiswa ebufazaneni, kuningi awufundiswa kona. Okokuqala nje, ukuy'phatha ngendlela ohloniphekile nenesizotha. Okwesibili, uma sekuba indlela yokupheka ukupheka ngendlela okuyiyona omele upheke mawukuthi uwumuntu wesifazane. Okwesithathu, ukuba yindlela yokukhuluma nesimilo ukwazi ukugcina isimilo sakho izinto okumele uzenze izinto ekumele ungazenzi ukuze ugcine isimilo sakho njengomuntu wesifazane.

Uma ngithatha ukubheka kahle noma ngizama ukucabanga kahle, amakhono acishe afane ngoba nasemaXhoseni nakhona kufundiswa okufanayo nokufundiswa kwaZulu. So, angeke ngithi khona okuhlukile okuhlukene kakhulu mayelana nalezi zinto zombili. Kodwa-ke engikwaziyo ukuthi kuko konke abafundisayo ukugcina isiko nako kubalulekile.

Uma kunemicimbi emphakathini baba baningi abantu abadlala indima ehlukahlukene koda ezibalulekile. Okokuqala nje, kuba khona abantu besilisa okuyibona abadlala indima yokuthi bahlinze leso silwane esobe sihlinzwa ngaleso sikhathi okungenzeka kube iy'nkomo, kube yimbuzi, isikabhu noma kube iy'nkukhu. Koda-ke kwabantu besilisa abahlinzayo inkomo uma sibanika abantu besifazane okuyibona abazokwazi ukuthi bayipheke ibe mnandi. Mase kuthi abantu besifazane nabo bahlukene kubakhona abaphekayo ukhari, kube khona abapheka abenza amasaladi, njalo njalo.

Kulaba abangakuboni ukufundisa amantombazane ngamakhono. Ngingake ngingake ngikhulume nabo, ngizame ukubabonisa ukubaluleka kokufundisa amantombazane ngamakhono. Umzekelo nje engingawenza wokuqala ukubakhombisa indlela amantombazane amanje asey'phethe ngayo ukuthi yamukelekile yini? Kufanele yini ukuthi ngabe amantombazane useyiphatha ngendlela ngale ndlela, ayiphethe ngayo manje? And ngibabuze ukuthi iyiphi enye indlela ekungenziwa ngayo ukuthi la mantombazane lawa asekhona manje angakafiki kuleli zinga leli noma angakwenzi okubi ngaleyo ndlela leyo iyiphi enye indlela ngaphandle ngokuwafundisa amakhono lawa abalulekile esingavimba ngayo ukuthi angagcini esiy'phatha ngendlela engamukelekile njengoba nje lawa amaningi ey'phethe njengamanje.

Engicabanga ukuthi yikho okwenze leli siko leli laba ngcwele futhi ladluliselwa phambili. Ukuthi ukusoka noma ukuthomba kwabafana beshintshela kwabesilisa kuhamba kakhulu nezimfundiso abafundiswa zona uma bezothonjwa. Ngale ndlela yokuthi kubalulekile ukuthi banikezwe iziyalo, iziyalo zokuthi baziphathe kanjani njengabantu noma njengazinhloko zemizi zakusasa. So kubalulekile ukuthi bazi ukuthi kumele baziphathe kanjani, bayiphathe kanjani imizi yabo. Ngaleyo ndlela yingakho ngicabanga ukuthi loku thomba loku kwabafana bashintshele kwabesilisa, kudluliseliwe kwabangcwele.